Swi nga va na mbuyelo wa kahle na lowo biha swi nga va vuyerisa vaakatiko va ka hina hikuva hinkwavo va nga dyondza hi ta swihahampfhuka hinkwavo va nga swi tiva leswaku swihahampfhuka swi fambisa ku yini naswona a va ta swi tiva leswaku swi khandziyisiwa ku yini na vona loko va ri na nhlahla a va ta swi kota ku va vakhandziyi a swi ta tlhela swi pfuna na vana va vona leswaku va dyondzela ku va ti pilot va ta kota ku fambisa swihahampfhuka kambe swi tlhela swi nga vi na mbuyelo wa kahle hikuva eka swihahampfhuka swi thyakisa moya swinene mavabyi ya kona ya nga tatiseka swinene hikuva loko ku sungula ku duma vanhu va nga vaviseki va nga khoma hi mavabyi ku nga humelela leswi hi swi vitanaka air pollution.

Loko ndzo va na nkateko wo vutisa mutirhi wa swihahampfhuka swivutiso swinharhu mayelana na vakhandziyi va swihahampfhuka a ndzi ta ku vutisa swivutiso leswi landzelaka a ndzi ta vutisa leswaku xana loko.

Ina ndzi tshame ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka a ndzi ri na ntokoto lowukulu a ndzi tsakile swinene hikuva a ku ri a ndzo sungula ku vona lexi ndzi nga sungula swihahampfhuka ku hambanahambana ka swona ku ri na leswikulu na leswintsongo loko ndzi fika ndzi vonile na vachayeri va swihahampfhuka lava va hi amukelekeke hi mavoko lamanene va tlhela va hi dyondzisa na leswaku swihahampfhuka swi tirhisa ku yini ndzi kumile na ntokoto wo va ndzi kota ku khandziya xihahampfhuka ndzi xi twa leswaku xi njhani kambe eku khandziya ni a ndzi nga yi ndhawu a vo hi komba leswaku loko u khandziya u fanele u endlisa ku yini na loko u ri endzeni ka xihahampfhuka u u fanele ku ti khoma njhani a va hi dyondzisa na hi matikhomelo ya le ndzeni ka xihahampfhuka va tlhela va hi dyondzisa na leswaku loko xihahampfhuka xa ha suka a hi fanelanga ku tlangisa tifoni.

Ku hlwela ka swihahampfhuka ku na switandzhaku swinene eka mphakelo wa misava hinkwayo na mabindzu loko swihahampfhuka swi hlwela kusuka swi endla leswaku ku lahlekeriwa swinene eka vanhu vamabindzu loko vanhu vamabindzu va lahlekeriwa na yona ikhonomi ya yehla swihahampfhuka swi fanele ku tshama swi hatlisa minkarhi hinkwayo leswaku swi ta kota ku va na mphakelo wa misava hinkwayo wa mabindzu leswi swi nga endla leswaku mabindzu ya kula swinene kambe swihahampfhuka loko swi hlwela ku na swilo leswi swi nga ha fambeki kahle eka van'wamabindzu.

Magoza lawa ndzi nga ma tekaka ku tiyisisa leswaku ndzi tshunxekile naswona a ndzi borheki eka xihahampfhuka xa xa mpfhuka wo leha ku nga va lawa ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi va na foni laha ndzi nga ta khuluma na ndyangu wa mina loko ndzi va tsundzukile ndzi tlhela ndzi tiyisisa na leswaku ndzi na swakudya leswi swi nga ta ndzi pfuna ku va ndzi nga borheki ndzi nga tlhela ndzi endla leswaku ndzi ti endlela vanghana endzeni ka xihahampfhuka lava ndzi nga ta tshama na vona ndzi nga ta vulavula na vona ndzi bula na vona ndzi nga tlhela ndzi endla na leswaku ndzi tshunxeka ndzi tshama tshama kahle ndzi tshama laha ku nga na xipeyisi leswaku ndzi ta kota ku ti olola na loko ku ri nkarhi wo etlela ndzi ta kota ku etlela kahle ndzi nga vavisi hi nchumu.

Ku va na mavhengele endzeni ka mavala ya swihahampfhuka swa pfuna swinene hikuva vagiveri kumbe vafambi va swihahampfhuka va swi kota ku va va xava swakudya naswona va nga dlayi hi ndlala swi tlhela swi vuyerisa swinene eka n'wini wa ndhawu yo dyela hikuva u kuma profit wa swi tiva leswaku un'wana na un'wana swo boha a xava hikuva mpfhuka wo leha wu ta n'wi karhata swi lava a va na swakudya endleleni.

Ku tlakuka ka tihakelo swi va khumba ngopfu vafambi va siku na siku, lava titshegeke hi . Leswi swi endla leswaku va nga ha fambi swinene, loko va nga ha fambi swinene va langutane na mabindzu ya vona, swi endla leswaku mabindzu ya vona na ikhonomi va yi ri le hansi swinene. Leswi swi endla leswaku ku nga ha vi na xilo xa nkoka, swi endla leswaku mabazi ma ma va ma nga ha ri na nkoka. Loko ma tshama ma leta ma endla leswaku munhu un'wana na un'wana a cinca mafambelo, a tirhisa mafambelo man'wana lawa ya kalaka ya nga ri kahle eku ve ni ni ku bazi yi chipile ku ri na mafambelo laman'wana.

Ku tlakuka ka tihakelo ta mabazi hi xitshuketana edorobeni ra ka hina, swi nga wu khumba swinene ndyangu wa ka hina hikuva hi tshembele wona mabazi ku ya emadorobeni. Hi wona lawa ya nga chipa swinene ku ri na mathekisi, mathekisi ya durha swinene. Hi wona ya fambafambaka mikarhi yo tala laha mugangeni wa ka hina, kambe na wona mabazi ma fambafamba. Mabazi wona ma tsakisa hileswaku ma chipile naswona a wu lavi mali yo tala ku va u givela wona. Endzeni ma na xipeyisi laha u tshamaka kahle u nathazela, u tshama kahle a wu vavisiwi hi nchumu. A ma fani na mathekisi, mathekisi wona ma ni xipeyisi lexitsongo ku ri na mabazi.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka, ku nga va ku ri mathekisi. Hi xitalo ku tirhisiwa mathekisi ku va ku yiwa etindhawini, kambe tibazi tona ti tirhisiwa katsongo. Tibazi a ta ha ku a ta ha fambi ku fana ni khale, ti famba hi katsongo sweswinyana. Loko ku tirhisiwa tona ku ya endhawini, vachayeri va tibazi va ehleketa leswaku mali leyi va yi kumaka yi va yi ri yitsongo ngopfu. Va tala ku tatisa leswaku na vona va ta kuma mali yo va va hlayisa mindyangu ya ya vona. Hikuva ku va va jikeleza kan'we hi siku va tlhela va hakerisa mali leyitsongo, a swi va tirheli. Va va va pfuna hina kambe a hi pfuneki.

Vadyuhari hi xitalo va kuma swihunguto eka swofamba swa mani na mani, hi xitalo. Hikuva va vona leswaku i vanhu lavankulu, naswona ku yima nkarhi wo leha a va swi koti. U kuma leswaku na yena a nga swi tivi leswaku nhlayo leyi ku faneleke ku hakeriwa yona i malini, leyi a nga khoma yona va ta n'wi hakerisa hi yona. Vakhegula kumbe vanhu lavankulu swilo swo tala a va ha swi tivi swinene, leswi swi endla leswaku un'wana na un'wana amukela leswi vakhegula va nga endlisiwa xiswona. Swi endla leswaku un'wana na un'wana a pfumela ku va a nyika mukhegula laha a n'wi hungutela laha swi faneleke a hunguteriwa kona. Leswi swi endla leswaku mukhegula un'wana na un'wana a titwa a wela kun'wana na kun'wana laha a faneleke a wela kona, va titwa va khomekile kahle hi ndlela leyi.

Ina, a ndzi ta n'wi pfuna. A hi hinkwavo vanhu lava va kotaka ku endla swilo. Loko ndzi vona leswaku mudyondzisi wa mudende a nga koti ku xava thikithi ra bazi, ndzi nga n'wi pfuna. Hikuva na yena siku rin'we hi yena loyi a nga ta ndzi pfuna ku va ndzi ndzi hola mudende wa mina kahle.

Swi nga va pfuna swinene, hikuva va nga swi tiva leswaku va fanele ku badala mali yo fikela kwihi loko va ri karhi va famba lomu tindleleni. Swi nga va pfuna hi tindlela leto tala, na ku kota ku va va hlayela mali leyi yi faneleke va yi hakela. Hikuva loko va va hungutela va sungula va va hlamusela leswaku mali leyi xotaka ka i mali yo ringana yo fikela kwini. Hi ndlela yaleyo loko va va byela, na vona va ta hetelela va swi kota ku va va leswaku loko va lava ku ya endhawini swi vitana malini.

Loko u hakerile mali, swi endla leswaku vachayeri va mabazi va nga rhobeki na vona va ta kota ku ku fambisa swilo swa vona kahle. Hikuva vanhu van'wani va rhandza ku rhoba vanhu va lava chayelaka tibazi, u kuma leswaku munhu a nghena endzeni ka bazi, a nga hakelanga mali. Kambe loko a hakerile, swi endla leswaku na vona vachayeri va mabazi va va kahle, va tlhela va nga lahlekeriwi hi timali, va ta kota ku va va hlayisa mindyangu ya vona. Hikuva a vo tsakisa hi ku pfuka nampundzu va ya va ya eku chayeleni ka mabazi, na vona va endlela ndyangu wa vona leswaku va ta kota ku veka xinkwa etafuleni.

Ku nga va ku ri moya loko ku ri na moya a swi koteki leswaku swihahampfhuka swi famba hikuva swi nga tikuma swi wile kumbe swi vangile tinghozi. Loko ku ri na moya swihahampfhuka swi fanele swi tshama swi nga fambi swinene hikuva tinghozi to tala ti nga endleka naswona swi nga endla leswaku u kuma ku vanhu vo tala hi nkarhi wolowo a va lavi ku famba. Loko ku kala vanhu lava va lavaka ku famba a swi nge koteki leswaku xihahampfhuka xi famba hikuva swi laveka xi va ni vanhu leswaku xi ta kota ku va xi famba kambe loko xi nga na vanhu a ku na laha xi nga yaka kona hikuva xi fanele ku badaliwa leswaku xi ta kota ku suka. Loko xi nga badaliwangi a swi nge koteki leswaku xi kota ku famba xi fanele ku va na vanhu kumbe nhlayo yo karhi leswaku xi ta kota ku famba.

Ina, ndzi vona swi fanerile na vona vachayeri va mabazi va fanele ku kuma mali leyi nga tlakuka hikuva bazi ri ri ri khandziyiwa hi hi nxavo wa le hansi swinene bazi ri chipile swinene a va swi koti ku va va hola mali ya le henhla leyi nga ringana ku hlayisa mindyangu ya vona. Ndzi vona leswaku swi fanerile leswaku vakhandziyi va tlakuseriwa mali yo hakela loko va khandziya mabazi lembe na lembe hikuva mabazi a hi xitalo ma ri endleleni u kuma leswaku bazi ri famba ka nharhu ntsena hi siku kambe mathekisi ma famba siku rin'wana na rin'wana. Mathekisi wona ma durha ku ri na mabazi leswi swi endla leswaku na na mabazi ma tsakela ku famba hikuva va swi tiva leswaku loko va fambile ka nharhu hi siku va swi kota ku va va endla mali leyi nga ringanela ku va va hlayisa mindyangu ya vona.

Ku fanele ku thoriwa vatirhi lavakulu leswaku va endla ntirho lowu. Vana na vona i vana va ha ta lava ku tlanga tinghozi ti nga humelela ti tele loko ku endla vana ku fanele ku thoriwa vanhu lavakulu leswaku va ta kota ku tiyisisa leswaku vana va tshama va hlayisekile mikarhi hinkwayo. Leswo va vana va xikolo va kongomisa vanakulombye va xikolo eka tindhawu to tsemakanya hi milenge a swi kahle goza leri hlayisekeke ro tiyisa leswaku vana a va chayisisi hi timovha leti hundzaka emahlweni ka swikolo swa vona ri fanele ku va goza leri ri tekaka hi vanhu lavakulu. Vana lavatsongo a va fanelanga ku va va teka magoza lawa hikuva na vona va nga tikuma va chayisiwile hi timovha va humelela hi tinghozi to ka ti nga bohi.

Loko ndzo endla vutiolori hi xikanyakanya kutani ndzi fika kun'wana ndzi wisa loko ndza ha wisile ndzi yiveriwa xona ndzi nga titwa moya wa mina wo ri le hansi swinene. Ndzi nga ya emaphoriseni ku va ndzi ya ndzi ya va byela hi nghozi leyi nga ndzi humelela ndzi nga va kombela leswaku va ndzi pfuna ku va ndzi kuma munhu loyi a ndzi yi veleke xikanyakanya xa mina hikuva loko u ri munhu u fanele ku endla vutiolori masiku hinkwawo. U fanele ku endla vutiolori u leswaku rihanyo ra wena ri ta tshama ri ri kahle. Loko u nga endli vutiolori swi ta endla leswaku u kuluka naswona mavabyi yo tala ma nga swi kota ku ku nghena hikuva loko u kulukile u nge swi koti ku va u tiendlela swilo hinkwaswo swi lava u endleriwa hi munhu.

Loko u lava ku hlayiseka a wu faneleku a wu fanelanga ku nghena endzeni ka patu u fanele ku famba hi lahaya ka maleyini lawaya xitshopana leswaku hambi wo vo ku chayisa wa swi kota ku va u claim-a mali leyi vitanaka road accident fund kambe a hi xitalo vanhu va chayisiwa. U fanele ku fambela eka sayiti leri ku nga taleleki kona timovha hikuva loko u nghena endzeni ka patu u nga chayisiwa hi xihatla naswona vanhu van'wani va nsele va nga swi kota ku va va ku chayisa loko va hetile va nga ku yisi exibedhlele va ku siya lahaya u yo etlela u ri wexe hikokwalaho u fanele ku fambele masayitini u nga fambeli ekusuhi na endzeni ka patu. Leswi swi ta endla leswaku vutomi bya wena byi tshama byi pepile masiku hinkwawo.